Tse di kwa godimo tsa data di fokotsa kgonego ya go kry-a tiro. Ka bontsi bašwa ga ba bereke ebile ba tlhoka tiro, re le bašwa ga re kgone go fitlhella di-price or ditlhwatlhwa tsa go reka yone data e lekaneng. E tla be re rekile data e rileng mme be re sa kgone go fitlhella ko di-website or di-site tse di rileng or-re sa kgone go ne go browser kgotsa go batlisisa ka ditiro tse di rileng or-re kgotsa go latelela mebereko e rileng or kgotsa go ne go apply-ela mebereko e rileng ka ntlheng ya gore re bašwa le rona re dutse mona ga re na, ga re kgone go afford-a go reka data e kwa godimo jaanong ga go le jalo go re limit-ela ditšhono ebile gore limit-ela le di-opportunity.

Mo kgweding e fetileng ke rekile data e kana ka makgolo a le mabedi, two hundred rand. Dintlha tse o tshwanetseng go di lebelela fa o reka data ke bokgoni jwa data pack e oe batlang, nako e data e tla felang ka yone, tekanyo ya data e leng price, speed or network type, promotion-e or di-bundle.

Tota nna nka itumedisiwa ke data e kana ka twenty megabytes e kang tsayang kgwedi yotlhe. Le ga e ka tsena gabedi mo kgweding e tlabe e lekane mme le go ne ga e ka tsena gangwe mo kgweding e tla be ntse e lekane. Ke na le selekanyo se ke dirisang data ka sone mme seo se ka nthusa thata ga nka nna le twenty gig-e bytes ya kgwedi.

Five gig-e e tla fetola tsela e re e dirisang kgotsa e re romelang le e re amogelang data ya mogala ka lebelo le le kwa godimo, e e kwa tlase, bokgoni jwa device tse dintsi le go bula ditsela tse dišwa tsa Apps le service tse di dirang ka real time.

Data o e reka ko bankeng o bo o sala melawana e rileng morago, o tobetsa dinomoro tse di mo letlakaleng le o rekileng ka lone ko shopong. Data e tsenngwa ka go romelwa mo network ya mogala kgotsa internet, e tsamaisiwa ka ditsela tse di dirang ka maranyane a electro mme e fa diphatsa tse ditshwanang le Apps, website le services go sebetsa ka nako e kwa godimo.

Go fetola madi kgotsa tšhelete gore e nne cash a o dirisa data go service mme o value ka go monitor-a balance le go top-up-a fa go tlhokega. Go fetola madi cash gore e nne data o top-up-a or wa recharger ka prepaid voucher, bank App or USSD kgotsa debit, credit card. Madi a tsamaisiwa a fetola ka electronic value e leng data mo account-ong ya gago ya mogala. Ka mokgwa o o ka dirisa data e le madi a go patela ditirelo tsa mobile, WhatsApp, browsing or streaming.

Madi kgotsa yone cash gore e nne o dirisa data go service mme o boloka value ka go monitor-a balance le go top-up-a fa go tlhokega. Go fetola madi kgotsa cash gore e nne data o top-up-a or wa recharger ka prepaid voucher, bank App, USSD kgotsa debit, credit card. Madi a tsamaisiwang a fetolwa ka electronic value e leng data mo account-ong ya gago ya mogala. Ka mokgwa o o ka dirisa data e le madi go patela ditirelo tsa mobile, WhatsApp, browsing kgotsa streaming.